Ukuthi abantu bonke abaqeqeshi baqeqeshwa njalo bathole izifundo, baphothule bonke, baphinde bevuselele nolwazi labo. Mase kuthi-ke ukubaluleka kwakho ukuthi bazokwazi ukuthi besize, bevikele nesithunzi sesikole, besize futhi ekuvikeleni iyimpilo zabantu, zeyingane zesikole.

Ngaleso sikhathi ngiphatheke kabuhlungu ukuthi angikwazanga ukuphumelela ngibe ngumuntu abeyimiselele ngoba ngiyazazi ukuthi ngiyayenzisisa into uma ngiyenza, ngiyayimisela. Umnganami wayelokhu engikufonela njalo, wayelokhu engitshela ukuthi kuzolunga, engitshela ukuthi ngizophinde ngizame futhi nangelinye ilanga benginika ithemba. Bathi ayikho into engadluli angitshela ukuthi nje kuzolunga.

Ngenxa yokuhlakanipha kwezingane zamanje, uyaye ubone zinokucabangizisa, kunokucabangisa kwabantu abadala. So, engingakusho nje ukuthi, isikhathi esiningi ukubone ukuhlangana kweyingane kuba khona ukusebenzisana, akukho lento yokuthi umuntu sebezoncintisana kanjani kanjani. Yebo, iyingane-ke ziyabakhona nokuthi zibuye yixabane kodwa kusuke kuyinto engatheni, iyaphela indlule, .

Umngani wami ngangimfundisa ukudlala ugcwala bhodlela. Wayengazi nokuthi wenza , wayengazi nokuthi wenza kanjani uma ngabe usuke ugcwalisa ibhodela. Abantu besho ukujikijela ngebhola, nanokuthi uma sebekushayile kubanjani, ngamtshela-ke ukuthi udlalwa kanjani. Emva kokuthi sengimfundisile wawujabulela umdlalo, wawuthokozela ukuwudlala, wasethi asuwudlale njalo ngoba esewuthakasela.

Ngingaluqinisa ngokuthi abantu bazohlangana njalo uma ngabe kukhona le midlalo le eyinkundleni zokuxhumana zemidlalo, bebonane, bejaqekile ngesizwe sabo, bebona ukuba mhlambe amazwe abedlala izwe lethu lidlala, sojabula sonke, kubekhona ubumbano nje. Uma sefuthi okunye-ke siza ngakho, lokhu kokuthi-ke, ukufika kweyivakashi kuletha kukwanda, ukukhula komnotho kungasiza kakhulu.

Ngake ngafunda ukushaya u-karate ngisamncane. Okwangisiza ngakho ukufunda u-karate ukuthi ngazizwa ngiwumuntu ngiyithembile, ngase ngikwazi nokuyimela, ukuthi nje uma ngabe kukhona, mhlampe umuntu ongihluphayo esikoleni, ngangisengiya impela nje ngokuzithemba kuye, nangokwesaba ehe.

Yebo, nginayo intshisekelo yokuba ngumsakazi and kube mhlawumbe, into engiyenza like isikhashana nje for ukuzilibazisa noma uma ngakukhoni lokho, ukwenza ukuba, ukukhuluma kuzikhangiso, ngisebenzise upimbo lami khona ekukhulumeni kwizikhangiso.

Ingakusiza ngokuthi njalo uzizwa uhlale u-fit, usemandleni, nangokuthi uma ngabe umuntu ehlezi ewumuntu ofuna ukuzivocavoca, akavele ashesha akhathale, nanokuthi akabe asheshe akavele alokhu ezele esikoleni, nengqondo futhi iyasebenza, isuke isesimeni sokuba umuntu ofuna ukuba uthanda ukuyivocavoca. Nendlela umuntu adla ngayo futhi kubalulekile, ikakhulukazi uma ezokwenza ezemidlalo .

Okokuqala nje, iyikole zingaqikelela ukuthi inqalasinda le yezemidlalo ikhona, ivulelekile kuwonkewonke umuntu usesikoleni ofuna ukuyenza, noma ofuna onentshisekelo yezemidlalo. Okunye abangakwenza ukushaqisa ngokubaluleka kokudlala ezemidlalo emntwini, nanokuthi baklomelise abafundi abasuke bewinile kwezemidlalo, ukuze bezoheha nalaba abanye abafundi abangayithandi ezemidlalo ukuthi begcine nabo sebedlala ezemidlalo.